Metshameko ya ileketeroniki e ka tokafatsa tsa rona gape dipatlisiso di bontsha gore go tshameka metshameko eno go ka tokafatsa tsela eo o tsepamisang matlho ka yone mme metshameko e mengwe e ka nna ya tokafatsa bokgoni jwa rona jwa dipalo le jwa go buisa.

Ee, ke a dumela gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka nama ga metshameko ka gonne gone jaanong sengwe le sengwe se re se tlhokang re se bona mo megaleng ya rona mme re kgona go tshameka motshameko o mo nosi re le kwa mafelong a a farologaneng ka go connect-a fela.

Ke nagana gore ke candy crush, , puzzle sort ke tsone tse e leng gore di na le kgaisano tse di tseneletseng ebile ke metshameko ya tlhaloganyo.

Gompieno go farologane thata jang le nako ya maloba batho ba dirisa di ileketeroniki go tshameka metshameko ya digital-e go tswa mo metsweding ya go latlha dipapadi tsa setso kgotsa tsa motheo metshameko eno e kakantse go nna ya mmatota e le go tsenya batho mo boitekanelong ka dibidio tsa digital-e mananeo a melaetsa le dintlha tse dingwe tsa inthanete batho ba ba sa le bagolwane bo amogetse tsela eno ya bobotlana e tshwereng ke lefatshe la gompieno.

Ke rata metshameko ya se ileketeroniki thata ka gonne e dira gore motho a kgone go shebana le bothata mme a dira gore motho a nne le pelo ka gonne mo metshamekong e mengwe motho o fiwa matshelo kgotsa nako kgotsa dilo tse e leng gore o tshwanetse o di fenye jaaka candy crush o tshwanetse o fenye di-stage tse tharo o be o fiwa matshelo a mangwe a mararo.

Se se tlhokegang ke data e ntsi fela motshameko mo internet-eng o tumileng ke back fight one o dira madi mme o tshwanetse o tshameke matsatsi le gore o seke wa fetiwa ke dilo tse ba di bitsang di-daily gifts.

E ka go ama ka go utlwisa matlho a gago botlhoko tlhaloganyo ka gonne tlhaloganyo e tshwanetse go ikhutsa mme ya gogela, motshameko o nna ke ithatela one mo inthaneteng ke back fight ka gonne e dira madi mme ke a dumela botlhe re tlhoka madi re tshwanetse re nne le madi e fela se nna ke se dirang ke tshameka motshameko oo gararo ka letsatsi ke be ke feditse ka gonne wa o emela gore o nne le matshelo a gore o kgone go fetela kwa stage-ing se se latelang.

Metshameko e mentsi ya inthanete e tlhoka data ka gonne data ke yone e dirang gore motshameko o kgone go tswelela pele fa o sena data ga o kgone go tshameka motshameko e, fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka mogala wa letheka o bonagalang sentle kgotsa tablet kgotsa o ka batla khomputara o tshameke sentle mo go yone le data e ntsi.

Mabaka a gore batho ba tshameke metshameko ya mo ithaneteng bosigo ke gore bosigo ke nako e leng gore mongwe le mongwe o ikhutsitse jaanong seo se go fa tšhono ya gore o kgone go tshameka mme o tsepamise monagano wa gago mo go se o se dirang fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo a ka dira gore a kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng a ka dira gore a reke data ya bosigo fela ka gonne e teng mo di network-eng tse tsotlhe tse di teng mo lefatsheng.

E tokafatsa matshelo a rona ka gore re kgona go dira madi ka metshameko e mengwe e mengwe re e tshamekela fela gore re itumedise, metshameko ya internet e e ne e se teng bogologolo ka gonne bogologolo go ne go sena thekenoloji e e tshwanang le ya gompieno thekenoloji ya gompieno ke e nngwe e e kgatlhisang thata ka gonne o kgona go dira sengwe le sengwe ka yone.

Dikotsi tse di teng mo inthaneteng ke gore batho ba bangwe ba ka go scam-a kgotsa ba utswa madi a gago kgotsa dinomoro tsa gago tsa bukatsatsi ka gonne go na le metshameko e mengwe e batlang maina a gago a feleletseng sengwe le sengwe sa gago sa nnete nna ke nka netefatsa ka gore ke fane ka dintlha tsa me tse e leng gore ga se tsa me tsa nnete ka gonne ka tsela eo e tlile go ntshireletsa mo dilong tse dintsi.